Ndingabuza emntwini ohleli ecan'kwam ukuqinisekisa uba le bhasi iya apho ndiya khona na. Kodwa mancinci amathuba woba ingenzeka le nto ngoba xa ndizawukhwela ebhasini ndiye ndibuze into yoba iya phi ibhasi phambi koba ndihlale phantsi.

Bayoyikwa ngabantu oonoteksi mna kwindawo endihlala kuyo ngoba bakrwada, abanabo ubuhlobo nabanye. Bakhona abambalwa kakhulu, ndicinga uba ingayi-five percent yoonoteksi abanobubele abavanayo nabantu. Kodwa isikakhulu bakrwada, ababahloniphi abakhweli.

Ndingabuza emntwini okhwelisayo. Bakhona abantu ababuzwayo xa unombuzo, mhlawumbi uyalahleka ufuna ukwazi into yoba wehlika phi. Sibabiza abantu bakhona uba zii-queue marshall. Nguye endinombuza uba yimalini ukuya kuloo ndawo. Usukela apho ndingabuza kumqhubi, ngoba xa sendibuza emntwini osecan'kwam angangayazi uba yimalini. Ngoba kwezinye iindawo ungafumanisa into yoba uzawukwehla phambi kwam lo usecan'kwam, so wazi ixabiso lemali yendawo azawukwehla kuyo, angayazi ke ngoku ixabiso yale indawo mna ndiza kwehla kuyo.

Ndingenza isiqinisekiso soba nditsala umnxeba, nditsalele umnxeba abantu abasebenza ngazo iibhasi, ukwenzela into yoba ndibabuze into yoba ibhasi le izawubasemva kwexesha ngemizuzu emingakanani. Ukwenzela into yoba ndikwazi uthatha isigqibo soba ndiyayilinda okanye ndenza ezinye iindlela zokuthi ndiyofika emsebenzini.

Iinto endinothi ndiyazithanda ngokuqhuba iiteksi yinto yoba imihla yonke uhlala unayo imali. Okwesibini, uba ndingumntu othanda abantu kakhulu iyanceda laa nto ngoba ndingumntu osebenza nabantu. Iyanceda nayo ngoba ixesha elide siyahlala erenkini sincokole, ayenzeki into yoba ndihlale ndisendleleni imini yonke.

Ndingazama into yoba ndinyuse imali, ngoba mna xa ndingumntu ohleli ekhaya oneteksi, imali iyazizela kum utshona kwelanga, oyena mntu usebenzayo ngulo ungumqhubi. Ndingaqiniseka ngoko into yoba abaqhubi barhola imali ebonakalayo, ngoba ekugqibeleni ngabo abawenzayo umsebenzi, abahleli endleleni.

Mna ndicinga into yoba bayawenza umohluko emphakathini ngoba okanye ekuhlaleni, ngoba ngamanye amaxesha uba ikhona into engalunganga eyenzeke ukhwele iteksi, uyayazi uba uya kubo ukwazi uyobaxelela into eyenzekileyo. Umzekelo, uba umntu okuqhubela iteksi uye wakrwada okanye akakuphatha kakuhle, into eye iye yenzeke uyaya erenkini embuthweni ufike uripote umqhubi lowo, ucacise ibali lakho uba kwenzeke ntoni na.

Kuye kube nzima kakhulu ngoba iteksi xa uqhelile uyikhwela awufuni ukuthi ukhwele ezinye izinto, ngoba zinintsi iindlela iiteksi eziyihambayo ezingahanjwayo zezinye izithuthi. Iba buhlungu intliziyo xa kusithwa bayakhankasa oonoteksi abazubakho, ngoba kuye kufuneke ke ngoku into yoba uphume uzame ukwenza ezinye iinzame zoba uyofika emsebenzini.

Kunendawo eneevenkile ezininzi apho ndikhoyo, abantu baqhelile ukuthi baze bazowubona iivenkile zakhona. Kwaye kukhona neholo loluntu apho kudla ngokwenziwa khona uba kube nabaculi abazayo bafike bonwabise.

Mqhubi, ndiyakucela nakanjani into yoba uhlise isantya oqhuba ngaso, ngoba le ndlela uqhuba ngayo ayilunganga.

Imali le abantu bayenzayo kwii-toll gate okanye urhulumente ayenzayo kwii-toll gate wenzela into yoba ikwazi usetyenziswa ukuthi kulungiswe iindlela. Ngoko wonke umntu uyanyanzeleka into yoba azibhatale ii-toll gates ngoba zinceda kwa thina ezindleleni.

Ndingamnceda ogqiba ayazi yena mhlawumbi into yoba ngengomso uzandibuyisela imali leyo. Ngoba xa eseteksini kunzima ke ngoku into yoba abuyele emva ngoba izamlibazisa loo nto.